Ngokuthi abashayeli bebhasi okungenani babe babili abazoshayela ibhasi omunye uma esezizwa ukuthi usekhathele noma usefikelwa ubuthongo ayeke ukudilayiva kodwa kuzele omunye azoyishayela, lo omunye umshayeli kube nguye othathayo ashayele. Lo omunye yena ebe ethola ubuthongo athi hlwi isithongwane lo omunye ebeshayela, lokho ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu kubashayeli abashayela ibanga elide.

Ngokubona kwami amakhasimende awaxoshwa ku-Uber noma ku-Bolt ngamanani aphezulu akhona, kepha axosheka ematekisini ngoba lapha u-Bolt no-Uber umoto ikubeka phakathi egcekeni noma ngaphandle kodwa egeyithini lasendlini yakho. Ngakho amakhasimende ayaheheha ku-Bolt no-Uber ngoba uma ugibela khona utholukuthi ukhokha imali encane kunale ade uzoyikhokha etekisini obuzoyibela emgwaqeni. Kanti u-Bolt ningangena nibathathu nikhokhe imali engaphansi kwale ebenizoyikhokha etekisini, ngakho u-Bolt no-Uber uyawaheha amakhasimende ngamanani wawo.

Engake ngakubona kwenzeka ebhasini ugogo imithwalo emningi kanti ogogo siyabazi-ke sonke ukuthi banjani ngemthwalo yabo abafuni lutho yonke into bafuna ukuyibona lapha eduze, ugogo waze wangakwazi ngisho uhlala kahle. Imithwalo yakhe wayibeka kwesinye isitulo eceleni kwakhe wagcina esekhokhela izitulo ezimbili, ngenxa yokuthi akafuni ukusizwa ngoba phela usemdala uzitshela ukuthi abantu bazofuna ukumntshontshela. Lokho kwababuhlungu enhlizweni yami ukuthi kodwa ngempela ungathi uphethe kabuhlungu bese uphinde wale usizo.

Bangayixazulula ngokuthi abagibeli ngabanye ngabanye la abahleli khona, njengoba abanye bahlala nga-three abanye bahlala nga-four, umuntu nomuntu akhiphe athathe imali ayikhiphile ekugcineni ukuze kuzotholakala lo muntu lo ongakhokhanga imali eyanele, ileyo ndlela abangayisebenzisi. Okanye uma kungukuthi lokho kuyabehlula sekungaba ukuthi abagibeli etekisini bayayikhokha imali, bayihlanganisele bonke bayikhokhe.

Umehluko ongaba khona ukuthi baningi abagibeli abangathatha izinkampani zokuthutha ezifana nabo-Bolt no-Uber, bancane abagibeli abangagibela amatekisi abantu abaningi sebangagibela ama-Uber kanye nama-Bolt.

Lokhu kuzodala ukuthi nabanye abemshwalense bafune ukwenza lokhu okwenziwa yilo mshwalense okungukuthi lokho akulula ukuthi njengalaba bakamasincwabisane bangakwenza. Kanti okunye umshwalense angeke uze uthole imali kakhulu ngokulungisa izimoto njengoba ukuzibophezela wona ngokwawo ukuthi uzozenzela lokho. Akekho umuntu obacele noma obaphoqayo ukuthi bakwenze lokho futhi akukhulunywanga ukuthi wezimoto noma cha.

Yebo, ukhona umehluko ongaba khona ngoba abafundi abaningi basebenzisa izimoto zokuthutha, okungukuthi abanye bahlala ezindaweni ezikude nalapho abafunda khona emanyuvesi okungukuthi bathatha izimoto eziningi ukuze bafike esikoleni. Abanye bathatha amatekisi mhlawumbe amabili noma amathathu ukuya esikoleni noma sebebuya futhi bathathe amatekisi ayi leyo nani. Lokhu kungadala ukuthi bakhone ukonga imali ethize uma kuwukuthi kunesaphulelo abasitholayo ezimotweni zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt.

Uma kungathiwa kutholakala lapha abanamabhizinisi noma ezamabhizinisi, laba abasemabhizinisi amakhulu asephumelele kube ibona abakhokha intela eningi ngoba ibona futhi abenza imali eningi. Lokho kungasiza ngenxa yokuthi izimoto ezihamba emgwaqeni, yebo nabo kumele bakhokhe kodwa amanye amatholi kwezinye izindawo abakhokhisa imali enkulu. Angeke ukuthi ungakhokha imali engango-four hundred ngenxa yokuthi usebenzisa umgwaqo, lokho akukuhle neze, ngakho laba abasemabhizinisini even nezobuchwepheshe ukuthi laba abasebenza.